Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko i ku swiambalo swa ndhavuko swi kombisa nhlokomhaka ni ndhavuko ni ndlela leyi vanhu va hanyaka ha yona swi pfuna leswaku vana va dyondza leswi vatswari ni vakokwana va vona a va swi rhandza.

Ndzi tsakela ndlela yo ambala ya masiku lawa hambiswiritano van'wana vanhu a va ambali hi ndlela leyi baseke kambe ndlela yo ambala ya masiku lawa yi endla kahle hikuva ku na timpahla leti endliwaka eka season yin'wana na yin'wana leyi nghenaka ka yona leswi pfunaka vanhu ku loko ku ri xixika va va na timpahla ta xixika tani loko ku ri ximumu va na mpahla ta ximumu.

Swiambalo leswi ambalaka hi mutekiwa i i nhloko ya ndhavuko leyi ku nga head piece leswi mbalaka hi muteki i i nhloko ya ndhavuko ku nga xitlhangu xa xa masinga.

Xiambalo lexi a xi ta languteka xi sasekile swinene nakona a xi ta endla leswaku vana lavatsongo lava va va va nga rhandzeki swiambalo swa ndhavuko va sungula ku tekela swiambalo swa ndhavuko enhlokweni nakona va swi mbala.

Ina ndzi ehleketa leswaku swiambalo swa ndhavuko swa ha ri nkoka ni namuntlha hikuva loko vanhu va cata va vona va cata mucato ya ndhavuko van'wani va tlhela va va na white wedding leswi endlaka ku ri ndhavuko wu tekeriwa enhlokweni nakona eka tikereke kumbe emitirhweni yo karhi hi siku ra ndhavuko va endla ti-function lava ambalaka ndhavuko wa vona.

Swi tele leswi toloveteke swa swiambalo swa ndhavuko eka vavasati va Xitsonga i xibelana na masapati.

Swiambalo swa khale na swiambalo swa swi cince hi ku hlanganisa vuhlalu bya khale ni face ya sweswi ku endla leswaku swiambalo swi tshama swi ri na nkoka eka rixaka.

Swiambalo leswi a ndzi ta swi katsa ku ri swiambalo swo fana na swibelani na swiambalo swo fana na marhoko na tihembe ta majaha ta ndhavuko leswi endlaka leswaku vavanuna vo karhi loko ku ri na ti-function etikerekeni va nga mbala tona ya mindhavuko.

E-e vanhu a va ambali mpahla ya ndhavuko sweswi nkarhi na nkarhi ku fana na mikarhi leyi hundzeke hikuva vanhu vo tala a va tekeli ndhavuko enhlokweni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swiambalo swa ndhavuko a hi ntsena xivumbeko xa vutomi bya hina hi swona leswi endlaka leswaku vanhu va tiva leswaku hi rixaka rihi.

Ndzi nga vula leswaku vavasati va tshikeleriwa emindyangwini ku tlula vavanuna hikuva vavasati va na ti-responsibility to tala emindyangwini ku tlula vavanuna xikombiso vana va vavanuna a va a hi xitalo va va kumeka va tirha emindyangwini kambe vaxisati va tirha.

Vutivi ra rixaka ra Matsonga ri nga hundziseriwa eka rixaka leri taka hi ku vulavula ni ku dyondzisa hi nomo. Vakokwana ni vatswari va nga byela vana switsheketwano tinsimu ta ndhavuko na mitlangu leswaku vana va tshama va ri karhi va tiva timhaka ta rixaka.

Vukreste byi khumbe ndlela ya hina yo endla swilo swa ndhavuko hikuva vanhu vo tala va hleketa leswaku loko u endla swilo swa ndhavuko swi fambelana na vun'anga leswi ku nga ri ntiyiso vanhu va hleketa loko u endla swilo swa ndhavuko u va u karhi u endla swilo swa vun'anga.

Mitirho ya vavasati hi ku ya hi rixaka ra ndhavuko wa Vatsonga i ku hlayisa vavanuna va vona, na ku tirha emindyangwini ya vona, ni ku swekela vavanuna va vona kumbe loko u ri n'wana u fanele ku sweka ku tlilina u basisa endyangwini wa ka n'wina leswi ndzi vona onge swa ha tirha eka manguva lawa.

Ndzi hleketa leswaku vakokwani va manguva lawa a va ha endli sweswo naswona hikuva masiku lawa swa kala leswaku vakokwana va tshama na vatukulu va vona vana va vona loko va kula va suka va va na mindyangu ya vona lava tshamaka na vana va vona va siya vakokwani emindyangwini ya vona.

Ina a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva Xitsonga i ririmi leri olovaka ku ri dyondza naswona swi fanerile ku loko u ri munhu u tiva marimi yo tala ku ma vulavula.

Ni hleketa ku ri xivangelo le xa ku Matsonga yo tala va lahla marimi ya vona loko va fika emadorobeni i ku va madorobeni lama va fikaka ka wona Xitsonga kumbe Matsonga a ma talanga naswona va fanele ku adapt-a ku vulavula marimi man'wani ya vanhu van'wana hikuva hi wona lawa ku vulavuriwaka wona endhawini yeleyo.

Ndzi ehleketa swa ku anakanya ka vona a ku lulamanga hikuva Xitsonga a xi tiki naswona va vula leswi hileswaku ri va swi tiva leswaku Vatsonga vo tala va swi kota ku vulavula marimi laman'wana ya vona.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku va fanele ku swi tiva ku ri va huma kwini naswona va ya kwini naswona va fanele ku vulavula ririmi ra ka vona hikuva leswi ta endla leswaku ndhavuko wa vona wu kula wu ya mahlweni.

Vantshwa va nga pfuneta ku hlayisa ndhavuko wa Vatsongo hi ku pfula swibindzwani swo karhi leswi xavisaka timpahla ta ndhavuko ni ku endla ti-event or ti-function to karhi laha va hlanganaka tanihi Matsonga ku ta tlangela ndhavuko wa vona.

Mitsheketo yi tlanga xiphemu hi ku hlayisa timhaka ta khale mitsheketo yi byela vana leswi humeleleke khale vutomi bya vakokwani ni ndlela leyi vanhu va hanyaka hi yona.

Hi ku hlanganisa mikhuva vanhu van'wani va sungula ku hlanganisa mitirho ya vukreste ni mitirho ya ndhavuko leswi pfuna leswaku ndhavuko wu nga nyamalala hambiloko vukreste byi ri kona.

Ina ni ehleketa leswaku vukreste ni ndhavuko swi nga hanya swin'we hikuva vanhu van'wani va sungula ku hlanganisa mitirho ya vukreste ni ndhavuko leswi pfunaka leswaku ndhavuko wu nga nyamalala hambiloko vukreste byi ri kona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku vukreste i ripfumelo leri sekeriweke eka vutomi dyondzo rifu ni ku pfula ka Yeso Kreste ni ku pfuka ka Yeso Kreste. Yeso u tekiwile tanihi n'wana wa Xikwembu loyi a rhumiweke emisaveni ku ponisa vanhu.

Vukreste byi yirisa mikhuva ya ndhavuko hikuva vakreste van'wani a va fanelanga ku dya nyama ya xiharhi xo fana na nguluve.

Swi fanerile leswaku mi ta kerekeni lani hi nga ta dyondzisana hi Yeso lweyi a hi fela exihambanweni leswaku hi ta hundzuka ku ya emisaveni leswaku hi ta dya dyondza hi mahanyelo lawa hi faneleke hi hanya wona tanihiloko hi ri makreste leswaku hi taya etilweni loko masiku ya ku hanya ya helini la emisaveni.

Ndzi lomba mpahla ya ndhavuko wa wena hikuva ndzi lava ku kombisa rirhandzu ni ku hlonipha ya vuxaka hinkwawo. Heritage Day i siku leri nga ta kombisa vurhena bya tiko hinkwaro, hi leswi vanhu va nga ambalaka swona kumbe swa vuxaka van'wana.

Vavasati va nga ambala xiambalo xo saseka ni xiambalo xa ndhavuko. Tanihi swiphama, xibelani e , ku katsa mimfumo ya na . Mpahla ya vavanuna va nga ambala t-shirt ya ndhavuko, vest ni trousers ya traditional.

Vantshwa va masiku lama va khoma ndhavuko na swidyondziso swa le makaya, kambe combine-a traditional amendment na modern fashion. Va landzela trends va celebrate-a Heritage hi contempary way naswona va integrated education na culture hi ndlela yo olova ku twisisa.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka ku kombisa ku hlonipha na matiko. Ku dyondza hi xiambalo xa ndhavuko ya vanhu van'wana swi komba respect naswona swi pfuna ku twisisa meaning na symbolic ya ximbalo.

Vana va rhandza ku ambala swiambalo swa manguva lawa. Hikuva vana vo tala e ndhavuko laha mugangeni laha ni humaka ka wona a va wu tekeli enhlokweni.

E-e a ndzi voni swi ri vutlhari, ndzi vona swi fanerile ku loko n'wansati a fela hi nuna, a zilela nuna wa yena naswona a teka malembe mambirhi or manharhu before a nghenelela eka timhaka ta vukati byin'wana.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele ku kombela support eka mhani wa vona, kumbe munghana, kumbe . Leswaku va kota ku pressure ya ku lovoriwa loveriwa.

A ndzi ta kombela mana wa mina leswaku va n'wi heleketa, hikuva a nga na vatswari. Naswona ndzi na ku tshemba ni ku pfumela leswaku hi mina ndzi ri nexe ndzi nga ta n'wi pfuna, naswona u tile ka mina hi xikongomelo xa leswaku u ta kota ku pfuneka.

Nkoka wa swivongo eka ndhavuko wa mina i ku khoma nhlonipho, ni ku kombisa vuxaka bya rixaka, ni ku tumbuluxa matshalathsala ya vumunhu.

Mavito ya xivongo i mavito lama tirhisiwaku ku komba munhu hi ndlela yo rhula, ku kombisa respect na ku twisisa vuxaka hi muTsonga. Leswi swi katsa mavito ya khoma vatswari, vatukulu.

Mavito ya swivongo i mavito lama hi tirhisaka ku komba vanhu hi ndlela yo rhula ni ku kombisa nhlonipho. Ma kucetela vana ku twisisa xa ku khoma vuxaka hi ndlela yo lulama, ku lawula vuxaka exikolweni, kumbe ndhawini ya le dorobeni.

Mavito ya swivongo ma tshama yi ri na nkoka hikuva ma khoma vuxaka bya ntokoto na ku hlonipha cultural ya le handle ka mina. Ku khoma respect hi vanhu van'wana. Mavito ya swivongo ma pfuna munhu ku kombisa nhlonipho eka vatswari, vakulu ni vanhu va le dorobeni eka ndhavuko lowu a nga tshama ka eka wona.

Vukreste i rixaka ra ripfumelo leri kombisaka ku rhandza ka Xikwembu na ku landzelela milawu ya xona. Swi kucetela munhu ku tiva swilo swa ntokoto, ku hlonipha vanhu, na ku tumbuluxa vutomi lebyi rhula ni lebyi nga na ntsako.

Afrika byi nghenisiwa hi va masipala vaRoma na Europe. Vukreste byi sungule ku nghenisiwa eka North Africa hi vamasipala vaRoma hi khale ngopfu le first century.

Munhu un'wana a nga pfumeli eka vukreste hi xikombiso xo church choice ya yena ya ripfumelo. Leswi kombisa leswaku freedom of believe na self determination swi tika. Ku veka emphasis eka social forms na customs.

Ndzi nga va xavela xibelana ndzi nga va xavela ni ta ndhavuko ya ya Vatsonga.

Ndzi twisisa leswaku vuhlalu a hi ntsena xivumbeko xo saseka kambe i nchumu lowu endlaka leswaku ku kombisa ntsako xiyimo ni ntirho wa munhu eka ndhavuko ku hambana ka vuhlalu bya ndhavuko na wa na nkhuvo ku fana na mucato ni vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko.

Mehe vuhlalu lebyi ndzi rhungile hi njara then ni heta ndzi ya xava vuhlalu then ni byi maka.

Macinelo ya xibelani laha vanhu va Matsonga kumbe vanhu va xisati va mMtsonga va swi tirhisa ku cina naswona ku cinca ka kona i ku cinisa tinyonga then xibelani xi karhi xi jikajika.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va famba ni ku ambala tihembe ta ndhavuko leti nga na miceka ni ni madzovo ya ndhavuko wa Matsonga.

Swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga i xibelani ni xikipa xa ndhavuko lexi nga xi nga na minceka exikarhi ni ni masapati.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i DJ Mumba naswona tinghoma ta yena i tinghoma ta Xitsonga naswona u vuyisela vuchayi bya Vatsonga lebyi a byi chaya hi vanhu va khale.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hikuva leswi endla leswaku ndzi rhandza ndhavuko wa mina.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Xitsonga wu endla leswaku Vatsonga va hlangana va va united va va xilo xin'we naswona va tlhela va rhandzana.

Mincino ya ndhavuko ya vatsonga leyi ni yi rhandzaka i makhwaya naswona ndzi yi rhandza hikuva a hi cina swinene loko ha ha ri exikolweni xa le hansi.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsongo hileswaku ri evuton'wini u fanele ku tirha hi matimba leswaku u ta kota ku humelela munhu un'wana na un'wana u byala lexi wo kuma u tshovela lexi a xi byaleka.

Xiyimbeleri lexi ni xi ni xi tsakelaka eka ndhavuko wa Vatsonga i General Muzka nakona ndzi xi tsakela hikuva tinghoma leti a ti tlangaka a ti fani na ta van'wana theme ya yena yi hambanile swinene na ya van'wana.

Tiyindlu ta vatsonga ta ndhavuko i tindhumba naswona i nge tshami eka tiyindlu ta muxaka lowu.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku ku ku clean ku basisa ni ku sweka swakudya.

Mintirho leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini i ku senga swiharhi ni ku tirha mintirho yo fana ni ku pandzela tihunyi.

Ina ndza swi kota ndzi dyondzisile hi kokwana wa mina ku hlaya xivongo xa ndyangu wa ka hina hikuva loko ha ha ri exikolweni xa le henhla a hi fanele ku tsala matimu ya mufi laha a wu fanele ku phata xivongo.

Nkoka wa clan name eka ndyangu wun'wana na wun'wana wu endla leswaku ri vatukulu kumbe vana lava nga kona va swi tiva leswaku ndyangu wu suka kwini naswona ndyangu wu sungule hi va mani naswona wu va pfuna leswaku ri va aka vuxaka va ya mahlweni.

ndzi lava ku mi tivisa hileswaku ri vanhu va le kerekeni va ta va va ri kuteni va hi tisela xikhongelo so ndzi nga khensa ngopfu loko tanihi ndyangu yo swi amukela mi ndzi sapota leswaku Xikwembu xi ta hi katekisa xi hi twela vusiwana xi tsetselela.

Tinsimu leti tin'wani leti ndzi nga tsakela ku mi ti yimbelela i tinsimu to fana ni hi khensile moya wanga ni Lord we praise you.

Hikuva ku va tinsimu ta kereke eku hanyeni wu endla leswaku ri vanhu lava tshembaka Xikwembu van'wani va kota ku hanyisiwa hi tinsimu na van'wani va kota ku form-a prosperity van'wani va kota ku kuma back break through hi tinsimu.

Ina ndzi vona swakudya swa masiku lama swi ri na ku hambana na swa ndhavuko loko swi ta eka vuhlayiseki bya rihanyo hikuva swakudya swa masiku lama swi na mafurha swinene ku tlula swakudya swa kahle.